Batho ba mahae ba sebedisa tsela ya hore ba leme, mme ba iqalle ditemo malapeng a bona kapa dijareteng. E leng hona ho tlo etsa hore ba be le sa ho ja le hona ho hlokomela malapa a bona.

Nna ke ne ke ka kopa thuso ya hore ke fuwe dintho tse ke tla qala kgwebo ya ka ka tsona. Mohlolomong ke re, kgwebo ya ka e mabapi le hona ho lema kapa hona ho qala dijalo. Ke ne ke tla kopa diofising tsa mmuso, moo ke nahanang ekaba NYDA teng, mo nka tholang thuso hore ke qalwe ke thuswe ka ho fumana sebaka kapa hona ke fumantshwe tsona dipeo tse ke tla lema ha ke qeta ho fuwa sebaka sa ho jala.

Ditholwana tse borapolasi ba di romelang ka ntle ho naha ya rona. Tseo nna ke di tsebang ke tseba advocado eo e leng yona e hlahang provenseng ya Limpopo haholo. Mme dinaha tse ding e di sokola. E nngwe e ka ba tholwana e bitswang mengu e ntse e hlaha hona profensing yona eno ya Limpopo.

Lebaka ke hobane ke tla be ke na le kgwebo e seng e hodile haholo eo ke tlamehang haeba ke hloka dithuso tsa ditjhelete, ebe ke ya mekgahlong e meng eo e ka nsebeletsang ka nepo. E sebeletsanang le dipolasi tse kgolo, mme micro loans yona e sebetsana le dikgwebo tse nyenyane tseo tsona e santsane di qalang ho hola. Jwale nka se kgone ho fumana thuso hobane nna ke tla be ke le rapolasi a moholo eo nka yang di-bank-eng tse kgolo tsa naha, ka kopa dithuso tsa tjhelete.

Lebaka hona jwale e se e le hoba ha re sa na ditholwana jwalo ka mehleng ya kgale, mobu ya rona e ya fokola, ebile ha re sa kgathalla jwalo ka ha pele batswadi ba rona kapa baholo ba rona, ba ne ba tseba hore mobu wa hlokomelwa ebile ke ona o phedisang. Rona makeisheneng mona na difate ha di phele ebile ha re di kgathalle. Ke ka hoo re tla dula re reka re sa kgone ho iketsetsa.

Ho nehelana ho senang poho ho sebetsa ka tsela ena ya mofuta ona, o ka nehelana o ntse o se na poho. Hobane rona re ba di-bank-a tsa a botona a diphoofolo. O ka nehelana ka tshehadi ya ya phoofolo ya hao, mme rona re tla fana ka e botona mme ebe jwale di etsa dikonyana.

Basebetsi ba tshwanetse ho tshwarwa hantle dipolasing moo ba sebetsang ba tlameha ba ngodiswe ba be register-te ka semolao. Mme ba tlameha ba ngodisitswe le di-pension fund. Ba hlokomelehe hape ba ba ngodisitswe le yona UIF mohlomong ha mosebetsi o ka fela. Ebile ha hona mosebeletsi wa polasi a tshwanelang ho kgola ka tlasa three point five.

Eya ho bohlokwa ho ikamahanya le melao ya mmuso mme ka hora nka patala mosebeletsi wa ka polasing, twenty-two ranta.

Ntatemoholo ho na le tsela tse fetohileng ebile tsa sejwalejwale tseo o ka di sebedisang ho boloka ditlaleho tsa hao. Mohlolomong o ka di rekota ka founu, hape o ka di ngola khomphutheng e le hona hore di tla dula di bolokehile. Jwalo ka ha mohlolomong jwalo ka ha o ne o ngola pele ho no ka etsahala, dipampiri di nyamele, empa ha o ngotse khomphuthereng teng, ho ka se etsahale ha fela o di bolokile ka nepo.

Dikgoho tseo motho a ka di ruhang ho etsa lekeno ke dikgoho tsa nama, hape ke dikgoho tsa mahe. Ebe o tlo rekisa mahe ano. Ha di qeta ho beeha.

Eya selemo se fitileng ke ile ka nka sethopo mme ka leka ho lema meroho jareteng lapeng. Ka nnete e ile ya hlaya le ha jwale, le ha feela mobu wa rona o hloka ho natlafatswa hobane ke mobu e sa le, o ba thata, o sa hlokomelwe.

Metse toropong ba qhekella dijalo ke ha o di tshela di-chemical-e hore di hole ka pele empa mahaeng teng, ho lengwa ka nepo, le ka nnete le ka dikgwedi. Ha ho na di-chemical-e tsa ho hodisa, di je.

Ke kgothaletsa mokgwa ono no wa mahaeng hobane o tlo kgona ho sheba dintho tsa hao ka nako tsohle. Mme haeba o entse temo ya hao ka thoko teng, ho ba matsapa hore o fihle ka mehla le matsatsi ohle.

Nka di eletsa hore di kene ho tsa meroho, hobane meroho yona e lemeha ha bebebe ebile e hola ha bobebe, mme meroho ena na e ke reng ke le kgothaletsa dihwai di e leme, ke hobane haholo ya hlokeha ka mehla le matsatsi hape ha ena di-season-e.

Ke tla letsetsa ba lefapha la dikgomo hong mpha lesedi hore ha dikgomo tse so di sa fepeha hantle kapa hona di sa loka mmeleng. Ke ka etsa jwang hore di thusehe?

Nka kopana le mathata a hore dikgoho di ba le botsikwane mme di ya shwa. Ebe jwale nama ya teng ha e sa na hona ho kenya profit-e kgwebong.

Borapolasi ba ne ba thabetse hore dijalo tsa bona di tlo natafala mme hape for makgomo kapa tsona diphoofolo tsa bona di tlo ba le hona ho ja hobane bohlwa kapa bojwang bo tlo ananela le ho natafala.

Ke nahana ho e reka mme ebe ke tlo e bekga ke e rekisetsa batho, hobane ke tlhapi eo batho ba e ratang haholo. Hobane e pheheha ha bobebe ebile e butswa ha bobebe ebile ha e na kotsi hobane ha e na masapo.

Polasing heso, re na le dikolobe mme ha re na tsa dipoho, jwale ha re tsebe na re ka etsa ka mofuta ofe kapa hona ra fumana poho jwang. Empa re utlwetse hore ho na le artificial insemination. Jwale ke ne ke kopa hore o re thuse hore na dikeletso tsa yona ke dife. Di-disadvantage tsa yona ke dife kapa ditlamorao tse sa lokang ho yona ke dife?

Eya ho ya ka tjhebo ya ka boholo ba basebeletsi ba mapolasing hana jwale, ba tshwerwe hantle ebile ditokelo tsa bona ha di sa hatikelwa.

Ke tlo qala pele ka ho tjhepa mobu, ke o hlwekisa, ke o natlafatsa. Mme ka mora moo ebe ke jala meroho hobane moroho ona o bobebe ho hlaha mobung wa jarete.

Dikgoho tsa mahe ho di latswe ka ho tshwana hobane tsona di tlameha ho hlokomelwa ka tsela e fapaneng. Hobane e le hore tsona di etsa mahe ka matsatsi ohle e be kgoho tsa toropong tsona ke kgoho eo o ka inject-ang hore e nne e etse dintho ka .

Ke tlo qala pele ke ba bontsha hore ba na le bokgoni, ebile ba ka kgona ho kgutlela sekolong ho lo natlafatsa maphelo a bona, le hore ba lo etsa maphelo a bona betere.